Into ebendinoyenza mna kule meko bendinokwenza ndenze, ndenze ndiyofikelela apho ndikwazi ukufikelela khona. Endingakwazanga uyenza ndimxelele utishala uba, tishala no, andizukwazi ukukwenza ndiyofika phaa. However, ngomso xa ndiphinda sisiza esikolweni ndingagqibezela ndiyotsho phaa xa ndingakwazi ugqibezela yonke into ngoba kaloku ungumntu awunokwazi ukwenza yonke into. Wonke umntu unikwa amandla okuthi enze into ezithize. UThixo azange asinike amandla okuthi sibe namandla okwenza yonke into. Ootishala bam ndingabaxelela into yokuthi, tishala ndiza kwenza, ndenze, ndenze ndiyofikela phaa.

Mna umdlalo ebendinowuqala ekuhlaleni yi-tennis, ngoba i-most yabantu abanantshiselo yokudlala i-tennis. I-most yabantu iqela okanye umdlalo abawaziyo yibhola qha. Kanti mna ndifuna ubonisa abantu into yokuthi aninzi, aninzi amaqela lemidlalo abantu banowudlala phaa ngaphandle, ngaphandle kwebhola. I-tennis si-sport esilungileyo kakhulu. Siye ke sinciphise neento ezifana ne-levels zeswekile . So, i-tennis inceda iinto ezininzi kakhulu.

Ewe, ndakhe ndathatha inxaxheba ezintweni zokuzonwabisa zangaphandle ezifana nokunyuka intaba. Ndiyakhumbula xa ndinyuka intaba two years ago, ndagqibela kudala kodwa ndandithanda unyuka intaba. Sasinyuka intaba elapha eKapa, iTable Mountain. Abantu abaninzi bayayazi ingqina wonke umntu owakhe waze eSouth Africa angakuxelela ngeTable Mountain. Sanyuka ke neDevils Peak, iDevils Peak nayo ilapha eKapa. Zizo ke iinto ezi benifane nizenze zangaphandle for ukuzonwabisa. Ibalulekile nento yokuthi xa unexesha uzonwabise, uzivocavoce neetshomi zakho okanye uzivocavoce naba bantu uhamba nabo.

Umthetho mna mhlawumbi endinowongeza kwibhola yomnyazi xana ndinocelwa into yokuthi ndiyothetha emazweni into yokuthi, ndingaxelela abadlali into yokuthi baphuhlise iindlela zokudlala, ngoba kaloku lo mdlalo ayingomdlalo ulula. Ngoko ke enye into endinoyicela yinto kuthi ezi team zangaphaya okanye abaphathi bezi team mabhatale abadlali ngokwaneleyo, ngoba uya kufumanisa into yokuthi aba badlali bayadlala, and badlala kakuhle qha kufumanisa into yokuthi abhatalwa ngokwaneleyo and mna ndifila into yokuthi abadlali babo bomnyazi bebefana uba babhatalwa imali eyaneleyo.

Igama endinokubanika lona yi-abadlali baseMzantsi Afrika ngoba xa kunothi abadlali baseMzantsi Afrika iyelelene kakhulu kwigama likaBafana Bafana. Xana ndisithi abadlali South Africa inako ukuchazela ukubana aba badlali ngabadlali baseMzantsi Afrika basuka phi na. Inako ukuchaza into yokuthi aba bantu bazawudlala phaa ngabaphi, ngabakweliphi ilizwe. So, iyelelene kakhulu.

Ezinye zezinto endinobaxelela zona abantu bemidlalo abantu bemidlalo yevidiyo yinto yokuthi balumke ngoba kaloku into yosoloko ujongene nefowuni iyawamosha amehlo, iyawamosha amehlo kangangoko xana ungumntu othanda udlala imidlalo kakhulu. Kunyanzelekile into yokuthi ulumkile ungasebenzisi ixesha lakho kakhulu namehlo akho kakhulu ujongene neskrini ingakumbi abantu abathanda iividiyo. Umane ke uzinika neebhreyiksi, umane uhlala phantsi utye, ubeke ifowuni ecaleni ngoba kaloku amehlo awayifuni into ebhrayithi kakhulu, isoloko ijongene nawo, ngakumbi ungamoshakalelwa ngamehlo.